Ke tla qala ho hlophisa petition ya setjhaba ho bontsha tlhoko, ebe ke batla tshehetso ho tswa ho dikgwebo tsa lehae, kapa mmuso bakeng sa ditjhelete. Ho sebedisana mmoho le company ya kgaso, kapa ho qala seteisheneng se senyenyane sa setjhaba le ho na ho ka thusa hore projeke e qale.

Ke ne ke tla tsepamisa maikutlo ho ntshetsopele ya mefuta e mengata e fapaneng le ditsebi tsa lehae, ho bonahatsa ditso le mantswe a fapaneng. Ho feta moo, ho theha mabala bakeng sa dibini tse ikemetseng ho arolelana mosebetsi wa ho bona. Ho ka kgothaletsa mefuta e mengata ya mmino e amanang le ditjhaba tse fapaneng.

Mme wa ka o ferekane ke hore Wi-Fi hotspot e hole haholo, ho na le bothata ba network bo among Baahi haholoholo mosebetsing le sekolong. Ke hloka kemiso ya nako e tiileng bakeng sa tharollo.

Taba ya pele, hlahloba hore na moderm apo router-ra a ya hao e hoketse le mabone a teng, leka ho e qala hape ha ho hlokahala. Etsa bonnete ba hore dithapo tsohle di bolokehile mme o hlahlobe kgokahano ya hao ya Wi-Fi, ha e ntse e sa sebetse ke tla o thusa ho e hlahloba.

Ke hlokometse hore haella ha dikoranta tsa lehae, ka hoo ke ile ka etsa tlhahiso ya ho theha boto ya ditaba ya setjhaba, kapa moqoqo wa sehlopha ho arolelana ditaba le dintlha tse ntjha. Bahaisane ba ile ba dumellana, mme ba sisinya hore ho kenyelletswa dikgwebo tsa lehae bakeng sa phihlello e eketsehileng. Re nkile qeto ya ho kopana bekeng e tlang ho buisana ka hore na re ka e qala jwang.

Na re ilo kganna ho ya dikgaung tsa mmino kgweding e tlang? Mme haebe ho jwalo, re tlameha ho tloha ka pele ho qoba sephethephethe. Re tla apara ka mokgwa o itekanetseng, kapa wa ho itlosa bodutu, mme motho e mong le e mong a iketsetse bokgabane ba hae. Ke tla romella ditekete mme re tla dula re tsebisa ka diaparo.

Dipampiri ha di sa rekiswa hobane re mehleng ya digital, mme motho e mong le e mong o founung ya hae. Bakeng sa ditsebiso tsa moraorao ka hoo mabenkele a etsa tahlehelo ka ho boloka dipampiri.

Ke ile ka ba kgothalletsa ho Ithuta Library-ng, ho sebedisa monyetla wa Wi-Fi le tikoloho e kgotsitseng. E tla ba thusa ho tsepamisa maikutlo le ho fana ka phihlello ya disebediswa. Ke ile ka boela ka ba tshepisa dintho tse monate ha morao e le moputso wa boiteko ba bona.

Nka etsa tlhahiso ya hore ba nahane hore na ke hobaneng ha ba ikutlwa ba hloka lebitso la lekunutu? Na ke bakeng sa ho ithabisa, ho itlhalosa kapo ho ikutlwa o e o ikgethile nka ba eletsa ho amohela batho ba bona ba nnete.

Dumela mookamedi boemo ba COVID-19 bo se bo kgutlile hape and-e re tla tlameha ho sebetsa hae hape. Jwale marangrang a ka inthanete ha a tshepahale, mme ke na le bothata ba hore ha ke no kgona hore ke qete mosebetsi. Ke ne ke kopa ho hlophisetswa marangrang a matjha a inthanete ho netefatsa hore nka sebetsa hantle ke la hae.

Ke rata mmino wa bodumedi haholo, hobane ke rata ho rorisang morena ka mehla le matsatsi. And-e mmino ona wa nthusa hore ke e tsebe ho etsa jwalo.

Nna ke ile ka utlwa leshano la hore ho na le mekgatlo e meng e rekileng di vote-u, ke ile ka utlwa le leshano la hore hape dinomoro tseo tsa di vote-u di phehilwe ha se tsona.